Into engingayiveza kakhulu ile skhathi sobunzima obhekana naso uma usalinde umshwalense ukuthi ukhokhe ngoba-ke ilapho enisuke esibi kakhulu, ningazi ukuthi nenzeni. Lapho ningakakwazi nakhona ukuthi namukele lento embi ehlale inenzekele.

Ngingamuyala ukuba athathe imalimboleko ebhekane nawe namuntu siqu ngoba kuba yiyo eshibhile, ibhekana naloko onako nanokuthi ungakhona ukuthi ukhiphe kangakanani.

Kona ukuthatha imali yemboleko kuyisu elihle ngoba lapho uyakwazi ukuthi uzokwazi ukukhokhela wonke ululame, kodwa kumele wazi ukuthi uzokwazi na ukubhekana nazo zonke lezo yindleko eziza mawuqeda.

Imalimboleko ihlale ixhumene nezilinganiso zenzalo uma uthola imali ebolekiwe udingeka uyikhokhe ngokugcwele kanye nenzalo . Imifundazwe yehluka ngamanani nangomsebenzi futhi inikezwa abafundi ukuze baqhubekisele phambili izimfundo zabo.

Abantu abajwayele ukuboleka imali bengaqinisekisa ukuthi imali uma beyiboleka beyibolekele into ekhona futhi bayikhokhe masinyane bayiqede. Bazame ukonga bangathengi izinto abangayidingi.

Isikhathi sokulinda umshwalense sisho ukuthi izinzuzo kanye nekhava akutholakali ukwesikashana, isikhathi esithile ngemva kokuqala ngenqubomgomo. Okusho ukuthi izimangalo zezimo ezithile azikwazi ukwenziwa kuze kuphele isikhathi.

Abadayisi bomshwalense basebenzisa izikhathi zokulinda ukuze bavimbele abantu ekuthatheni amapholisi uma bazi ukuthi othile ngaze ashone maduze, kanye nokuqinisekisa ukuthi amaphrimiyamu akhokhiwe isikhathi esithile.

Abashwalensi bokuphila babeka izikhathi zokulinda kuzo zonke noma ezinye izinzuzo, ukuze bavimbele abanikazi bamapholisi ukuthi bathathe umshwalensi babe bazi ukuthi bazofaka isicelo. Lokhu kwaziwa njengokungakhethi inkampane yomshwalensi.

Ugwazana nezidingo zamaklayenti, ukwenza isethulo sami uqobo lwami, ukuyiphendulela izinkinga zibe amathuba emisha, ukusebenzisa imibono emisha. Ukubasiza baxazulule izinkinga ngenze imibuko abazokwazi ukuyigcina.

Kufuneka umazisi waseNingizimu Afrika, kufuneka ubufakazi bemali engenayo ezinyangeni ezintathu, kufuneka incwadi ephuma kwi-akhawunteni noma umphathi wezimali eqinakisa iholo ikakhulukazi uma bezisebenza.

Ngingabuza ngezimo ezikhethekile, izifo zangaphambili, ukuhlolwa kwezempilo ngezifo ezibulalayo noma izimo eziphuthamayo, imininingwane yepholisi. Ngibuze ngobumnene kodwa ngiqonde kahle ukuze ngithole impendulo ecacile, ngibhale phansi izimpendulo ukuze ngiqhathanise, ngicele imibhalo ecacile mayelana nezimo zokukhululwa.

Lapho ngihlola umshwalensi wesikhathi esifushane ngibeka phambili izidingo zomshwalensi, ukuwazi ukuwukhokhela nesithunzi somshwalense kanye nesilinganiso sokukhokhelwa kwezicelo. Ngibeke kuqala izidingo zami ngokuqhathanisa izinqubomgomo, neprofayili lami ethile yobungozi, ibhajethi nezinga lokuvikeleka engikufisayo

Kufunaka ikhophi yesitifiketi sokufa, ikhophi kamazisi womuntu oshonile ofakwe kumshwalensi noma isitifiketi sokuzalwa, ikhophi yesaziso sokufa etholakala kudokotela omemezele ukufa.

Kufuneka ikhophi lomazisi, amakhophi ama-payslip ezinyanga eziwu-six, ulwazi olunikiwe UI-nineteen. Isitifiketi somsebenzi esivela kumqashi. Ubufakazi bemininingwane yasebhange, ifomu lokubhaliswa eligcwalisiwe ngokugcwele.